Yebo ngake ngasisebenzisa, ngangisuka e-Maritzburg ngiya e-Eastern Cape, eQumbu. Sangisiza kakhulu ngoba ngakwazi ukuthi kunciphiswe imali le engangizoyikhokha yagcina isincane.